Metshameko ja ka Fifa, Call of Duty, Fortnite le tse dingwe di na le ditshupetso tsa dikgaisano. Go na le dikopano tse kgolo mo go tshwarwang ditlhotlhomiso le diphetogo jaaka mo metshamekong ya mabelo kgotsa dipapadi tsa mmele. O kgona le go iintsha bodutu ka go itsalanya le ditsala kgotsa ba lelapa ba le kgakala ka online muliplier. E fokotsa le sa fela bodutu bogolo jang mo bašwa kgotsa ba ba se nang ditiro ka nako e nngwe.

Ee, metshameko mo megaleng e fokoditse metshameko ya namana segolo mo baneng le batjha. Dipapadi jaaka kgwele ya dinao, diketo, morabaraba le tse dingwe gompieno ga di sa tshamekiwa go tshwana le kgale ka gonne bana ba dutse ba na le di-data le difounu. Megala e ba kgona go nna ba tshameke ka yona .

Fifa. Fifa ke motshameko wa kgwele ya dinao e o kgonang go gaisana le ba ba leng kgakala go wena. Go na le Call of Duty. First Person Shooter ke ya go lwantshana ka dibetsa mo ditlhopheng le League of Legends.

Mo nakong e e fetileng metshameko e ne e tshamekiwa ka mmele jaaka kgwele ya dinao, diketo tsa borra le bo rakgadi. Gompieno batho ba tshameka ka digital platforms jaaka PlayStation, Xbox, PC le mobile Apps. Metshameko e e ne e tshamekiwang le ditsala montle, e ntse e tshamekiwa online kgotsa o le esi mo ntlong.

Se ke se ratang ke gore fa ke sa batle go bona batho, ke itulela ke le esi, ke tshameke. Ka nako tse dingwe metshameko eo ba kgona go lefela go duela madi fa o wina, ke seo ke se ratang.

Go tlhokega data e ngata e e sa feleng ke yona e ka bang botoka e le tota. Metshameko e ke e itseng e tumileng ke Fifa, ke Call of Duty le go na le e bareng ke Tekken, ya batho ba go lwa.

O ka tlwaela thata go tshameka wa be wa lebala le go etsa ditlhokego tsa gago tsa metlheng. Go tshwana le go apeya, go tlhwekisa ka fo ntlong, go dira mosebetsi wa sekolo. Wa mmamoratwa, motshameko wa mmamoratwa o nna ke ithatelang one, ke wa Tekken wa batho ba go lwa.

Data e tlhokega go romela tshedimosetso ya sengwe se o se dirang, go amogela se batshameki ba bangwe ba se dirang, go buisana le server-a, go update-a mo motshamekong ya'ago. Metshameko e mengwe e na le di-voice-chat. Ee, go tlhokega data, go tlhokega mogala wa seatla kgotsa computer-a kgotsa Xbox-e.

Ga ngata data ya bosigo e madi a kwa fatshe go fetisa data e o e sebedisang motshegare le motsamao wa yona, ga e fele ka pela go tshwana le data ya motshegare. Ke ka moo batho ba ba ngata ba ratang go tshameka e le bosigo ene ke ka moo o ka kgonang go boloka madi.